Ewe, kukuhlala nefemeli yam ndizame ngandlela zonke sonwabe kunye nabantwana. Sibakhuphe sibase ezindaweni ezonwabisayo, badlale imidlalo, sitye kamnandi. Sizame ukwenza ii-memories kwenzela bangalibali, bayazi uba kuyakwazi ukonwatywa.

Umdlalo we-puzzle, apho umntu azokwazi ukufunda ukudibanisa amagama nokudibanisa izinto.

Ewe, ndiyavumelana ngoba ingqondo iyaphazamiseka. Ihleli nje icingana nomdlalo, akwazi umntu uwudlala angacingi i-crime.

Ndingumntu othanda ukudlala. Ndikhe ndidlale nje ukuzilolonga emzimbeni wam.

Ndingakhetha umthetho wokuba konyuswe iminyaka yabantu abadlala lo mdlalo. Umzekelo, ukuba abantu abadlala mdlalo baphela kwi-thirty five years, konyuswe iminyaka abantu baphele ku-forty five years.

Umthetho woba inani labantu abanokudlala emdlalweni. Ndingathanda ukuba kungabikho nani, babe banintsi nje abantu xa kudlalawayo.

Kwakumnandi kakhulu kulifuthe, wonke umntu enemincili yale midlalo izawudlalwa apha eMzantsi Afrika. Wonke umntu enegubu.

Umthetho wokuba bongeze abantu ukwenzele babe banintsi abantu abanokwazi ukudlala umdlalo.

Manchester City kuba ineePremier Leagues ezinintsi.

Ngenxa yomzimba wam ndingawulungela ukudlala umdlalo wombhoxo ngoba umzimba wam umkhulu. Umdlalo wombhoxo ufuna abantu abanemizimba emikhulu.

Ewe, ngoba imizimba yabo ihlala isempilweni mihla yonke.

Imidlalo efana neye-swimming ayikho ezilalini, kukho i-netball ne-soccer.

Ndingonwaba kakhulu ukuya ngoba izawube, ndizawube ndiqala.

Ewe, ingangumbono omhle kakhulu ukwenzela uba bangazi imidlalo eminye, bayazi neminye imidlalo. Loo nto leyo ingabavulela amathuba amanintsi kakhulu.

Ndikhetha uLuke Ronchi. Uzongena endaweni kaPaul.

Ewe, zikhona. Xa singenamali siyazama ukuhlala endlini sibukele iimuvi, sizame nokudlala ii-games zamakhasi.

Kumhla kwatyibilika umntu wawa ebaleka nebhola. Ewe kona yayinobungozi kodwa yayihlekisa.

Ndingazama ukubaxelela ukuba bangabukeli ngamandla bafane nam, bangangeni ngamandla xa bebukelayo. Ewe bangabukela kodwa bangayi ngamandla ukwenzela ukuba bangathathi lonke ixesha labo balichithele kulo mdlalo.

Ewe, liyahambelana ngoba kulaa mdlalo kudlala abantu abangamadoda abangabafana.

Ewe, ndingakonwabela ukudlala umdlalo okhatywayo ngoba ingaluncedo nakum emzimbeni wam nasengqondweni yam, ihlale ingqondo yam i-active.

NgamaBhokobBhoko ngoba ngawo ebehleli ewinile kwiminyaka eyi-twenty egqithileyo.

Zikhona ngoba ziba khona iizipothi eziye zidlalwe.

Kukuba bazame ukujonga umdlalo abanokuwudlala, noba ngumdlalo webhola. Okanye bazame ukuthatha i-walk.

Lime ngxi ngokuba lo mdlalo awaziwa kwezinye iindawo. Umzekelo emaphandleni ezilalini, awaziwa lo mdlalo. Ukanti ke xa kunozanywa waziswe kwiindawo ngeendawo lo mdlalo ungahambela phambili.

Ukuzikhupha siye elwandle. Sikhuphe sihambe siyokutya kwii-restaurant zikanokutsho, sizame ukonwabisa abantwana babone .

Umthetho wokuba kwandiswe iminyaka yomntu odlala lo mdlalo ingapheli kwiminyaka ethile. Ngoba bakhona abantu abakhulileyo abanaso isakhono sokuba bangadlala imidlalo lo.

Ndingasusa umthetho wenani abantu abamele badlale lo mdlalo kungabikho nani, kudlale abantu noba bangaphi na.

Ewe ndingavuma, ngoba nawo ngumdlalo. Uzawundenza ndonwabe kakhulu.

Ndingakhetha igama elithi ukwezethemba. Eli gama ndilikhethiswa yinto yokuba dinikeza ithemba kwakhona ebantwini abalahlekelwe lithemba.

Ewe, ingayingenelelo ukuze nabo bakwazi ukuqubha. Babe nokwazi ukufundisa nababo abantwana ukuqubha.

Indixelela into yokuba abantwana abafani nokuba bangazalwa ngemini enye bade babe ngamawele, nje bohlukile. Ngoba omnye udlala nabahlobo bakhe, omnye .

Ndingaza nombono wokuba kuzanywe kungagilwana xa kudlalwa ibhola yombhoxo ngoba ibonakala emasikizi laa nto. Abantu bangonzakalisana kulaa mgilwano.

Ndingazama ukubacebisa ukuba bangenza iqembu apho bangadlala khona i-netball. Bahlale bezilolonga imihla yonke kuyo.

Liyehla ngoba anqabile amathuba okuba iza .

Ndingongeza umthetho wokuba abantu abadlalayo ibhola babe banintsi. Bangabi linani elithile, bongeze kangangoko.

Ewe, liyahambelana ngoba livakala igama elithi maBhokoBhoko as igama elingqi.

Hayi, ngoba abantu bakule ndawo ndihlala kuyo bathanda ukuzonwabisa ngomdlalo webhola ekhatywayo.

Ewe, ndiyavumelana ngoba umdlalo lo we-elektronikhi udinga abantu abanesantya esiphezulu.